Vhabebi vha nga shela mulenzhe kha u ṱuṱuwedza vhana vhavho uri vha gude nga uri vha vha vha na tshikhalo tsha uri vhana vhavho vha gude vha vha vha na tshikalo tsha uri vhana vhavho vha kone u wana nḓivho ya zwone zwoṱhe vha vha vha na tshikalo tsha uri vhana vhavho vha kone u bveledza zwone zwoṱhe.

Vhabebi vha nga shela mulenzhe kha u ṱuṱuwedza vhana vhavho uri vha gude, ngauri vha vha na tshikalo tsha uri vhana vhavho vha gude vha vha vha na tshikalo ralo tsha uri vhana vhavho vha kone u ḓi u wana nḓivho ya zwone zwoṱhe vha vha vha na tshikalo tsha uri vhana vhavho vha kone u bveledza zwone zwoṱhe.

Muvhuso u tea u posa tshanḓa tsha thuso kha vhathu vho welwa nga khombo ya miḓalo, thuso i nga katela u ṋea vhathu vho lwelwa nga khombo zwiḽiwa zwa ngomu. U ṋea vhathu vho welwa nga khombo vhudziki. U ṋea vhathu kho ṋea vhathu vho welwa nga khombo tshumelo dza u phetha.

U ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi tea u vha zwiḽiwa zwa uri muthu a kone u dzhia mutakalo woṱhe zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwi katela zwiḽiwa zwi re na vithamini na minirala zwiḽiwa zwi re na faiba ya zwithu zwiḽiwa zwi re na tshipiḓa tsha uri muthu a kone u pfha zwone zwoṱhe.

Muvhuso u nga zwi ita zwifhio zwi tevhelaho u itela uri hu vhe na tshanduko kha vhupo ha mahayani kha sia ḽa u dzhena ha tshumelo ya shishi muvhuso u tea u bveledza tshumelo dza shishi kha vhupo ha mahayani u tea u ṋea vhathu vha vhupo ha mahayani nḓivho ya uri vha kone u dzhena kha tshumelo ya shishi.

Zwine nṋe nda ḓivha nga ha tshitzhili tsha HIV and tsha HIV ndi tsha uri HIV a i na mishonga ine ya nwiwa ine ya vha uri i pfhi ndi dzi ARV. HIV i na mishonga ine ya vha uri i nga nwiwa tshifhinga HIV i a kona u fhirela nga murahu ha musi arali nṋe ndo vhaisala nda ya nda fara malofha a muthu a na tshitzhili tsha HIV tsha HIV. HIV i a fhirela nga musi ndo lala na muthu a re na tshitzhili tsha HIV ri songo tsireledzea.

Phambano khulu vhukuma na vhukati ha vhathu vha mahayani na vhathu vha vhupo ha dzi ḓoroboni kha u ḓi hwala ha vhana vha tshe vhaṱuku i katela vhathu vha mahayani vha ngavha vha na maitele a u ḓi hwala a tshi thivhelana na zwikalo zwa vhupfa vhuphara vhathu vha vhupo ha dzi ḓoroboni vha nga vha na maitele o ḓi hwala a tshi tevhelana na zwikalo zwa vhudziki.

Arali muthu a sa ḓivhe tsumbadzwadze dza lufhia ni nga mu eletshedza uri lufhia ndi vhulwadze vhune vha nga ṱavhanya nga uri vhulwadze vhunga vhutshi khou dzhena kha muthu nga u luma ha tshifhefho tsha lufhia. Lufhia hunga vha na tsumbadzwadze dza uri muthu u khou ḓipfa hakho ḓi pfha zwavhuḓi fhedzi a khou amba ḽa u ya vhuongeloni.

U ḓi wana u tshi kho yo ṱodisisa thuso kha vhomaine vha tshirema zwi ḓura nga uri vhomaine vha tshirema vha tea u vha vha kho ṱoḓa mi mindaandaane yavho uri vha kone u lafha u vha na tshikalo tsha uri vho maine vhatshirema vha nga kona u ita uri muthu a kone u ḓi wana ana nḓivho ya zwine a khou ṱoḓa zwone.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri muthu ane a vha na TB a dzulele u dzhia dzilafho ḽawe nga tshifhinga nga uri dwadzetshifu ḽine ḽa vha uri ndi TB ndi vhulwadze vhuhulwane fhano kha ḽa Afrika TTshipembe ende zwinga fhedza zwi tshi kho dzhia vhutshilo ha muthu arali muthu a sa kho dzhia dzilafho ḽawe nga tshifhinga.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme, ende ndi vhona uri zwo fanela uri tshikolo tshi vhe na ngade ṱhukhu nyana i zwine i ḓo vha i khou gudisa vhagudiswa uri vha ite vha tshi lima zwimelwa zwavho. Ndi dovha hafhu nda pfesesa uri arali vha vhagudiswa vha tshi nga kona u vha vha kho zwi guda na tshikoloni na mahayani vha nga kona u swika vha tshi zwi guda uri vhone vha nga ita ku ngade kuṱuku vha ṱavha zwimelwa zwavho.

Uya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri zwikoloni vhana vha pfumbudziwe nga ha vhuteamiṱa uri vhana vha kone u ḓivha uri arali vha nga ita zwa vhudzekani vha songo tsireledzea nahone vha songo ḓi tsireledza hu ḓovha na masiandoitwa kana vha ḓovha vhaimana kana vha ḓo gonya miri vha vhatukana vha nga ḓi wana malwadze arali vha songo tsireledza so u ya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vhana vha pfumbedziwe nga hazwo tshikoloni.

Nṋe ndo no vhuya nda ḓi wana ndi na dzangalelo ḽa u thusa vhathu kha u phulusa vhathu musi vhe kha khombo dza mulilo ndo thoma u vha na heḽi dzangalelo musi ri zwikoloni ri tshi khou pfhumbudziwa nga ha u tsima mililo nga vhathu vhane vho zwi gudela kana vho yaho magudedzini a u dzima mulilo.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri hu ngavha na khombo ine ya nga bvelela musi muthu a kho ḓi wana a khou litsha u shumisa zwa vhuteamiṱa sa vhathu vha tshifumakadzi vha nga bvelwa nga khombo ya uri vha ṱangane na malwadze arali vha songo ambara khondomo futhi vhathu vha vhafumakadzi vha nga vha vha nga gonya miri arali vha songo ḓi imisela kha mafhungo o gonya miri.

Nṋe uya ngaha nṋe a thi vhoni uri zwi na vhungoho upfhi muthu u khou yo ṱanzwiwa mashudu mavhi nga uri mashudu mavhi ndi nga si ri ndi zwithu zwine nṋe nda a ḓivha uri ndi one mashudu mavhi ngauri nne no tenda khazwo a thi tendi khazwo uri huna zwithu zwinopfhi mashudu mavhi kha muthu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri a zwi ngo fanela musi ri tshi dalela vhuongelo ha muvhuso ra swika ra vhudziwa upfhi mishonga yo fhela, ngauri u vhuya nda bva hune nda bva hone ndi tshi kho ya vhuongeloni ha muvhuso ndi ngauri ndi vha ndi khou ṱoḓana na thuso zwino uri muvhuso u itele uri mishonga i sa shothe muvhuso u tea u maker u tea u u lugela u lugisa uri u dzule wo oda mishonga ine ya vha uri ndi minzhi i dzule i kho disa mishonga ine ya vha uri ndi minzhi kha vhuongelo ha muvhuso. zwi tshi bva na kha uri u kho tsheka na uri vhathu vhathu vha afho kha uvho vhupo vha lwalisa hani hone vhathu ndi vhanzhi u swika ngafhi.

U ya nga ha nṋe ndi pfesesa uri vhathu khari li tsho u renga mishonga ine a ri ḓivhi na zwori i khou itiwa gai nne ndi soko pfhesesa uri arali muthu a sa kho vuwa zwavhuḓi kana muthu a tshi kho vhaisala vhathu ndi eletshedza vhathu uri ariye vhu vhuongeloni ri swike ri ṱoliwa mitakalo yashu nga vhathu vho zwi gudelaho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri zwi na masiandoitwa kha mutakalo wa muthu musi muthu a kho ḓi wana a khou dzhia vhu ita miṱa ha shishi tshifhinga tshoṱhe ngauri zwi nga ita kha muthu wa mufumakadzi zwi nga ita uri arali a sina vhana kana tshifhinga tshine a khou ṱoḓa vhana zwi sale zwi tshi kho mu ita uri vhana vha sa vha wane zwiṅwe hafhu zwi ita uri mivhili yavho riṋe vhathu vha vhafumakadzi i tshe ntshe ri nga wana mivhili yashu ri kho khwaṱha.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso unga thusa vhathu vha re na vhuholefhali kha tshitshavha uri vhathu vhoṱhe vha re na vhuholefhali vha dzule vha tshi ṋewa zwikhala zwi ngavha zwikhala zwa mishumo zwi ngavha zwikhala zwa zwikoloni ndi pfesesa uri muvhuso u tea u dzula u tshi tshi sedzulusa uri vhaholefhali tshitshavhani vha fariwi vha khou farisiwa hani.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi uri muthu a di wane a tshi kho shumisa vhuteamiḓi nga nḓila yo kalulaho ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu wa mufumakadzi a ngari a tshi vho ṱoḓa ṅwana a vho wana uri ṅwana ha tsha muwana.

U ya nga ha nṋe ndi vhona tshumelo tshumelo ya ambuḽentse i si yavhuḓi nga uri tshiṅwe tshifhinga ri ya ri tshi foinela ri tshi khou ri khou humbela ambuḽentse ambuḽentse ravha ri khou vhudziwa upfi ambuḽentse i tshe kule i kho ḓi yo tevhela vhaṅwe vhalwadze so uya ngaha nṋe ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i si yavhuḓi ngauri u vhuya nda kharali nda nga vhuya nda founa nda ri ndi kho humbela ambuḽentse hu sumba uri hu na tshiimo tsha shishi tshine tsha kho tea uri tshi ṱavhanyedzele tshi dzhielwe nzhele.

Tsumbadwadze dza vhulwadze ha swigiri ya thaiphi wani ndi u vha na tshikalo tsha uri muthu a khou wana tsunguluso ya vhu namvu u vha na tshikalo tsha uri muthu a khou fela zwiḽiwa zwa uri a kone u dzhia vhutshilo vhuṱe u vha na tshikalo tsha uri muthu a kho wana zwiḽiwa zwa u fhira nga zwone zwoṱhe.

Uri ndi sa ḓi wane ndi khou kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV ndi tea uri musi ndi tshi ita zwa vhudzekani ndi tea u shumisa khondomo. Ndi tea u sa kwama malofha kana zwilonda zwa muthu musi muthu o vhaisala. Ndi tea u sa shumisa dzi ṋeleṱe kana dzi needle dzine vhathu vha vha vho dzi shumisa. Ndi tea u sa shumisa dzi razor dzine muṅwe muthu avha o zwishumisa.

Zwiḽiwa zwa tshikolo zwine zwavha zwi na pfhushi zwi vhonala kha uri musi vha hezwi vhana vha tshikolo vho ḽa vha ya fura zwi dovha hafhu zwa vhonala uri zwi na pfhushi nga maanda arali vha tshi wana na mitshelo.

Vhathu vho vha vha na nyofho ya uri kha musi hu nga itea zwinwe zwithu musi vho no wana khavhelo ḽa COVID-19 vha nga diresi ya shangoni kana vha vha vhaholefhali.

ndi ngauri zwiḽiwa zwa mutakalo ubva vhuṱukuni zwi ita uri vhana vha aluwe zwavhuḓi zwi dovha hafhu zwa ita uri vhana vha sa kavhiwe kavhiwe nga malwadze zwa dovha hafhu zwa ita uri vha vhe vha na balance dayethe i ne i ḓo vha i khou vha thivhela kha malwadze a ngaho dzi swigiri na maṅwe malwadze ane a kwamana na zwa mutakalo.

Ee nṋe ndo nanga u hayeliwa ndi tshi kho itelwa uri musi tshitzhili tshi tshi ḓa tshi tshi ngwana muvhilini wanga ndo hayeliwa a tshi nga dovha na mannḓa nda dovha hafhu nda hayeliwa ngauri vhaḓivhi vha zwa mutakalo vho vha tshi khou ri eletshedza uri a ri hayeliwe hu u itela u thivhela tshitzhili etshi.

Nṋe khwiniso dzine ndi nga dzi eletshedza ndi u itela uri vhathu a ri ambe u fana na musi ri tshi khou amba na vhathu vhane vha vha na vhuholefhali a zwinzhi ri khou amba na vhathu vhane a vha na hone vhuholefhali, tshiṅwe hafhu a ri tanganedze vhathu vhane vha vha uri vha na vhuholefhali ngori roṱhe ri a zwiḓivha zwauri vhathu vhane vha vha na vhuholefhali a vho ngo to nanga uri vha vhe na vhuholefhali.

Khaedu dzine tshikolo tshanga tshi nga ṱangana nadzo musi ri tshi thoma u ṱhogomela ngade ya muroho ndi khaedu ya u vha na maḓi tshiṅwe tshifhinga zwikoloni zwashu hu avha hu sina maḓi ra dovha hafhu ra wana khaedu ya uri vhathu vha nga dzhena vha ka muroho uyo ri songo tendelana kana vha si na thendelo.

Ee hu na zwigwada zwa shishi zwine zwo ḓi tika nga maanḓa nga GPS.

Nṋe ndi pfha uri mimasipala i tea u dzulela u vha i tshi khou fhaṱa dzi badani ntswa kana na u lugisa dzibada afho mashangoni ane ha ngo bveledzwa.

Nṋe ndi pfha uri dziṅwe nḓila dza u ḓi lugisela zwiiimo zwa shishi ndi u dzula musi muthu a na tshelede nahone muthu o amba na muthu ane ha vha uri una goloi o no dzula henefho kusini kwa hawe u mu vhudza uri arali hu tshi nga itea zwinwe zwithu ndi ḓo vha a kwama uri vha ṱavhanye vhaḓe vha ndzhiye vha gidimisele vhuongeloni.

Zwiḽiwa ho zwi nga sa mitshelo i ngaho sa maswiri na dzi raisi na dzi ṋawa zwiḽiwa ezwo zwi na dzi vithamini C vithamini A zwa dovha hafhu zwa vha na iron na culcium.

Zwithu zwo no ita uri ambuḽentse dzi ṱavhanye u fhindula kha vhupo ha ḓoroboni ndi ngauri ambuḽentse dzi dzula dzo ḓala nga hanefha vhuponi ha ḓoroboni.

Ndi ngauri zwiimiswa ezwo zwo ṱhogomela ya zwa mutakalo zwivha zwo fandiwa dzhiwa nga zwiimiswa zwine zwa vha uri ndi zwa private kana nga dzikhamphani dzine dzavha uri ndi dza private dza dovha hafhu dza vha na dzi insurance.

Kiḽiniki edzo dzi fha dzi vakisini kana dza thusa kana dza pfhumbudza vhashumi nga ha dzilafho dzine dzi vha dzi wana afho kiḽiniki edzo dza fhedza hafhu dza thusa vhashumi nga u vha ṋetshedza thuso ya zwa mutakalo.

Hai nṋe ndi vhona u nga ri tshumedzo dzi ya shotha kha u tikedza vhathu vhane vha vha na vhuholefhali zwithu zwa dovha hafhu uri muthu muṅwe na muṅwe una zwine a ṱoḓa zwone ende zwine muholefhali a ṱoḓa zwone na zwine nṋe nda nga ṱoḓa zwone zwoṱhe a zwi fani mara vha tea uri vhoṱhe vha sapotiwe u fana muholefhali na muthu a si muholefhali roṱhe ri tea uri ri support wo fana ri dovhe hafhu riṋe we zwikhala u fana.

U ḽa zwiḽiwa nga matsheloni kana nga masiari nṋe ndi pfha uri zwi ita uri muthu a vhe na maanḓa a dovhe hafhu a fokhase kha mafhungo a tshikolo, zwa dovha hafhu zwa ita uri muthu a kone u bveledzisa maraga kana maraga dzawe nga nḓila ya vhuḓi zwa dovha hafhu zwa mu itisa uri hoyu muthu a vhe na ini tshi ḓuvha ḽoṱhe avhe na mannḓa ḓuvha ḽoṱhe a kone u shuma na u concentrator tshikoloni zwavhuḓi.

Tshenzhemo yanga ndi a uri musi ri tshi khou vhidza ambuḽentse vhuponi ha hashu ndi ya uri ri a wana hu tshipfhi ambuḽentse i tshe kule i nga swika nga murahu wa tshifhinga tshingafhani tshine tsha vhori ndi tshifhinga tshilapfhu kana rapfha hu tshipfi ahuna ambuḽentse ine i nga ḓa vhuponi ha vho riṋe uri i ḓe i hwale mulwadze.

Ee nṋe ndono vhona tsumbo dza tshumedzo dza mutakalo dzine dza khou shuma zwavhuḓi dzine dza khou shumela kha vhathu vhane vha vha na vhuholefhali.

Nṋe ndi vhona uri ndi mveledziso dzine dzavha uri ri tea uri musi ri tshi foinela ambuḽentse uri ri kho i ṱoḓa lwa shishi ambuḽentse i tea uri i ḓe nga tshifhinga nahone i tea u ḓa u ṱavhanya hu itela uri mulwadze ane a kho vhidzelwa ambuḽentse a kone u wana thuso ngo u ṱavhanya.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri zwiendedzi zwit kho ḓura nga maanḓa nga musi hu na vhaholefhali vhane vha nga si ye vha ya vha namela zwiendedzi zwa nnyi na nnyi kha musi vha tea uri vha to vhidziwa goloi kana zwiendedzi zwine zwi do di zwa to hwala vhone hayani zwa vha isa afho vhuongeloni vha ḓo wana uri uyu muthu no kho vha hwala u na magavhelo ane avha a kho ṱoḓa.

Nṋe ndi vhona uri zwiendedzi zwinzhi magondoni zwi a kwama uri ambuḽentse i fhedze i khou lenga u swika afho vhuponi ha hashu ngauri uya wana uri dzigoloi edzo kana zwiendedzi ezwo zwi re hafho magondoni zwivha zwi tshi kho tshimbila zwavhuḓi nahone zwi songo dzhaya zwa fhedza zwi kho khakhisa dzi ambuḽentse uri dzi ambuḽentse dzi ṱavhanye u swika afho hu ne dzo vhidziwa hone lwa shishi.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme uri ri gudisa vhana vha tshikolo nga vhuholefhali na u ṱanganedza vhathu vha na vhuholefhali, hu itela uri na vhone vhathu vha na vhu holefhali na vhone vha pfhe vho ṱanganedzea. Zwa dovha hafhu ri khou itela uri vhana vha si na vhuholefhali vha songo sea vhana vhane vha vha na vhuholefhali.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi thikhedzo ya uri tshitshavha tshi tea u dzula tshi khou gudisa vhathu vhane vha vhori ndi vha tshitshavha hanefho nga ha malwadze a tshifhinga tshilapfu hu itela uri na vhathu vhane vha vha na mafhungo malwadze a tshifhinga tshilapfu vha kone u ḓi ṱanganedza vha kone u pfha uri a si vhufhelo ha shango na nnyi na nnyi a nga lwala vhulwadze hovhu ha ha tshifhinga tshilapfhu.

U ya nga ha nṋe ndi pfhesesa uri mbekanyamushumo dzo dza u thusa dza masheleni dza muvhuso a dzi ngo leluwa uri vhaholefhali vhanzhi vha dzi swikelele ndi khou ralo ngauri kanzhi u a wana zwiimiswa ezwo zwine mbekanyamushumo hedzi dza muvhuso dzi tshi khou amba uri a dzi kho ṱoḓa vhathu vhane vha vha na vhuholefhali.

Nṋe ndi vhona uri zwi vha zwo fanela uri zwibadela zwi tea u ṋewa mutsiko uri vhalwadze vha ṱavhanye vha thusiwe nga tshifhinga, nga uri arali mulwadze a vha a tshi kho lwalesa a fhedza a songo thusiwa nga tshifhinga hu na khonadzeo ya uri mulwadze anga ri sia.

Hafha hune nṋe nda dzula hone vhuponi ha hashu ndi vhona zwo leluwa uri vhathu vha re na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽavho ḽa ARV kiḽiniki, ngauri kiḽiniki dzi tsini na hune ra dzula hone a hu tou tshimbila lwendo lulapfu uri u swike afho kiḽiniki.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mushonga wo ḓoweleaho vhukuma vhathu vha Mankweng vha ḓo anzela u dzula vha tshi khou oda uyo mushonga, nahone vha ḓo dzulela u ita uri vha vhone afho uri dzi kiḽiniki edzo dzivhe na mishonga i fanaho na dzi painkillers kana cold syrup.

Arali kiḽiniki ṱhukhu ya nga vala thaidzo dzine khulwane dzine ra nga ṱangana nadzo ndi dza uri, vhathu vha vhuponi vha hanefho tsini vha ḓo balelwa u wana dzilafho ḽavho nga tshifhinga. Vhaṅwe vha ḓo vha ḓo nga vha sa ri sia ngauri a vha khou wana dzilafho nga tshifhinga, ngauri vha ḓo tea u vha vha khou ya kiḽiniki ṱhukhu dza nga tsini dza dza dza kule na hune ra dzula hone kana zwibadela hune ha vha uri ndi kule na hune ra dzula hone, ende uri vhathu avho vha swike afho zwi ḓo ṱoḓa masheleni na na zwiendedzi.

Arali kiḽiniki ya vhuponi ha mahayani yanga fhelelwa nga mishonga ya ndeme zwithu zwine zwa nga itea ndi uri hu ngavha na tshivhalo tshinzhi tshama tsha tsha tsha dzimpfu, hu ngavha na tshivhalo tshinzhi tsha vhathu vhane vha khou ri sia nga uri a vha khou kona u wana mishonga yavho, nga uri hu ḓivha na vhathu vhane vha tea uri vha wane dzi ARV dzavho nahone vha tea uri vha dzi wane nga tshifhinga.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya nga thoma vhuponi ha mahayani sa vhuponi hune nṋe nda bva khazwo. Ndi nga takalela uri i sedze u thoma uri ndi tshivhalo tsha vhathu vhangafhani vhane vho kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV, nahone vha nga tandululisa hani uri avho vhathu kana vha nga ita uri avho vhathu vha wane hani dzilafho ḽavho nahone nga tshifhinga na uri i vha eletshedze uri vha tea uri vha ḽise hani musi vha na itshi tshitzhili tshine tshavha uri ndi tsha HIV and AIDS.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya nga thoma, tshithu tsha ndeme tshine tsha tea u sedza khatsho ndi tsha uri vha tea u sedza uri afho vhuongeloni hu na tshomedzo dziṅwe na dziṅwe naa. Mishonga i hone naa nahone afho fhethu ho tsireledzea naa nahone futhi ha dovha ha vha kiḽini naa kha vhathu vhane vha ḓovha vha kho vhaisala vha tshi ḓa vha tshi lafhiwa afho.

Arali muswa anga mbudzisa nga ha u dzula ni na mutakalo wavhuḓi vhuponi ha mahayani ndi nga muvhudza uri, na sa muswa wo rali u nga ḓi dzhenisa kha mafhungo a vhudzekani, u ri u dzule u na mutakalo wavhuḓi u tea u dzula u tshi kho shumisa khondomo hu u itela u thivhela malwadze na dzi thumbu.

Arali muthu ena vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu zwine zwa mu ita uri a konḓelwe u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshilapfu ndi ngauri. Vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu a u na ahuna ṱhogomelo ine muthu anga i wana ine ya vha uri ndi ya tshifhinga tshilapfu.

Arali nda nga fhiwa tshikhala tsha u puḽana casualty ya sibadela na u khwinisa u fhethu ha u lindela vhathu vho huvhalaho, ndi nga puḽana uri hu tea u dzula hu na vhaongi vhane vha dzula vho lindela vhathu vhane vha vhaisala, nahone hu tea u dzula hu na tshomedzo dziṅwe na dziṅwe dzine dzi vha dzo katela uri musi vhathu vha tshi ḓa vho vhaisalaho kana vho huvhalaho vha tea u wana thuso nga shishi.

Arali tshigwada tsha tshitshavha tshi tshi khou ṱoḓa u thusa kha u khwinisa tshumelo ya mutakalo, nṋe ndi vhona uri zwo fanela uri vha tea u thoma nga kha vhone vhaṋe. Vha tea u thoma kha tshigwada tshone tshiṋe tsha vhuponi hune vha bva khatsho, vha vhudze vhundeme na vhathu vhane vha tshila navho ha u vha na mutakalo wavhuḓi. U eletshedza vhathu uri vhathu kha vhaye sibadela musi vha tshi khou vhaisala, u dovha hafhu vha eletshedza vhathu uri vhathu kha vha ḓivhe status tshavho malugana na dzi HIV and AIDS.

Nṋe arali nda nga fhiwa tshikhala tsha u puḽana emergency service kha tshitshavha tsha vhuponi ha mahayani zwithu zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi zwa uri, ambuḽentse dzi tea u vha dzi hone musi dzi tshi foinela hu tshipfi vhathu vha khou baleliwa vha kho nyaga u hwaliwa uri vha isiwe vhuongeloni. Tsha u thoma ndi tshetsho, futhi nda dovha nda ita uri vhathu vha kone u ya fhethu hune vha nga kona u foinela hone dzi ambuḽentse, ngauri ha ano maḓuvha zwi a konḓa uri muthu a to uto muwana a na airtime kana muya une a nga kona u foinela ambuḽentse nga tshifhinga.

Arali ndi tshi nga livhuwa muthu ano u thusa kha zwa mutakalo vhuponi ha mahayani, ndi nga mu livhuwa nga mimedala, na u mu livhuwa na nga zwiṱukuṱuku kha musi zwine ri nga vha ro kuvhanganya sa vhathu vho no dzula vhuponi afho uri muthu naye oyo a kone u zwi vhona uri havha vhathu vha kho livhuwa zwi tshi bva vhudzivhani ha mbilu dzavho.

Nṋe arali ndi tshi khou ṋea ngeletshedzo nthihi kha minisiṱa wa mutakalo ndi nga mu vhudza uri u tea u ita a tshi tshimbila na zwibadela nga zwibadela a tshi vhona uri vhathu na ngoho vha khou shumisisa hani zwibadela afho. Nahone vhathu vha kho thusiwa nga u ṱavhanya naa, nahone u tea u fhedza vha tea u fhedza hafhu vha vhone uri zwibadela kana vhuongi huṅwe na huṅwe hu na tshumedzelo dzo fanelaho dzo u shumisa namusi hu na tshumelo ya shishi ine ya khou tea uri vhathu vha ṱavhanye vha thusalee.

Arali ndi tshi khou ṋea ngeletshedzo nthihi kha muongi muswa ane o thoma u shuma kiḽiniki ya shango ḽa hashu ndi nga mu vhudza uri a songo ṱongela vhathu musi vhathu vha tshi khou ṱoḓa thuso. Nahone kha thuse vhathu nga u funa na u fhulufhedzea hu itela uri u ḓo kona u shumisana zwavhuḓi na vhathu vha vhuponi afho.

Arali nda nga vhudza murangaphanḓa wa mutakalo wa vunḓu tshithu tshithihi nga ha mutakalo ha vhuponi ha hashu. Ndi nga muvhudza uri kha dzule a tshi ṱhogomela uri afho vhuponi hune nṋe nda dzula hone hu na mishonga hu na tshomedzo dzoṱhe dzine vhathu vha tea uri vha dzi shumise musi vha tshi khou vhaisala afho zwibadela kana vhuongeloni.

Hezwi hu na thaidzo ya shishi nṋe ndi vhona uri ndi khwine u wana goloi ya u isa sibadela, nga uri ambuḽentse namusi dza nga founeliwa dzi fhedza tshifhinga tshilapfhu lapfhu dzi sathu swika, kana wa pfha hutshipfi ambuḽentse ahuna ambuḽentse nga hetsho tshino tshifhinga. So nṋe ndi vhona uri ndi khwine u ḓi ṱoḓela goloi ya ṱavhanya ya u isa sibadela uri u ṱavhanye u wane dzilafho nahone nga tshifhinga.

Hu ita uri tshumelo ya kiḽiniki i ime kharali hu sina muḓagasi kana maḓi ngauri afho dzi kiḽiniki vha vhathu vho no kho ḓo u lafhiwa vha ya ṱoḓa maḓi uri vhanwe. Nahone maḓi ndi vhutshilo ngauri maḓi a fho zwibadela afho kana dzi kiḽiniki hu tea uri hu kiḽiniwe ende hu tshi kiḽiniwa hu iti hu ṱoḓiwa maḓi uri vhathu vha kiḽine hu koropiwe hu nake. Hu itela uri vhathu vha kone u wana tshumelo yavhuḓi, arali ha ngavha hu sina muḓagasi na zwezwo zwi ita uri vha vhalwadze vhanzhi vha ṱuwe vha songo lafhiwa zwavhuḓi ngauri tshumelo dzo nnzhi ine ya vha hone dzi kiḽiniki i ṱoḓa miḓagasi.